Ho buela modimo nnete E-hailing nako tse dingwe ha e kotsi nako tse dingwe e kotsi. Ho ya feela hore wena motho e leng hore o palame ho yena, ke motho ya jwang? A ke motho oo e leng hore o tla o hlahisetsa kotsi kapa ke motho, e leng hore ha ana ho hlahisetsa kotsi empa ntho e monate batho bana ba na le app. App-eng yona eo mabitso a bona le di identity di a hlahella hona moo, jwale ha ele hore o tla o hlahisetsa kotsi o kgona ho mo isa mane pele o mo ripote police station kapa yona ho batho ba eleng hore ba mo hirile mane mosebetsing.

Ke tlile ho mo jwetsa hore motho e mong le e mong o tshwanetse hore a shebe motho a dutseng le yene hore motho eo o patetse na kapa ha patala. Re tla tseba jwalo hore ke mang a patetseng ke mang a sa patalang. Hobane ha motho o dutse mo thoko ha hae, o kgona ho bona hore motho enwa o ntshitse tjhelete ho patala kapa ha e ntsha.

Dumelang, dumelang bathong ke na le bothata ba hore ke fetsa ho reka koloi hona jwale ho lona. Koloi ena ha ke fihla mona motseng e mpha mathata koloi ke re hona jwale hoseng ke re kea e start-a koloi ha e batle ho tsamaya ha la njwetsa letho hore koloi ena e na le bothata ba starter-ra jwale mathata ke eng? Le njweditse feela hore koloi hona le mo e thutsing teng ka hobane ke bone hore eya e thutse mane hore ke tla e lokisa ho lokile. Jwale taba tsa ho start-a hore ho etsahalang ke bona ekare koloi ena e na le bothata ba starter-ra ke tlo busetsa koloi ena ho lona, hore le kapa le mpheng tjhelete ya ka kea e batla.

Dumelang ke ne ke na le tletlebo ka bese ena ya lona, mokganni wa lona wa bese o hanne ho emisa bese hore re ye ntlwaneng re ile ho rota kapa hona ho etsa ho hong. O hanne le hore a emise hore re reke dijo. Ke ne ke botsa hore lona le sebetsa jwang? Hobane bese e tshwanetse ho ema le ha hanyane fela hore re kgone ho etsa mabaka. Ke ne ke kopa le nthuse ka mokganni wa lona hore ha re sebetsa hantle ho hang, re tlo nka jwang bese ya lona ha re travel-ola re ya polekeng e nngwe re tswa polekeng e nngwe hobane ha ra kgotsofala ho hang.

Pele re ya America re tshwanela ho boloka tjhelete e lekaneng ya hore re patale sefofane ho ya le ho boya. Re tshwanela hore re nke sefofane se leng hore ke sa theko e ko tlase. Re boloke le tjhelete ya dijo tseo tse leng hore re ilo di ja ha re fihla ka mane le tjhelete ya moo re tlilong ho robala teng.

Joo! ke ile ka bolella mokganni ditaba tsa hae, kea mo botsa hore o tsamaya o robala mona tseleng ha o no o kene accident-eng ka rona kapa yona kotsing nkabe ho etsahetseng ka rona? Ha re ne re hlokahetse moo ho ka be ho etsahetseng? Ho re bona ntate o tlohele hore o nno o robala o ntso tsamaya mona tseleng. Ha o tseba hore wa kganna robala ha hao, o nke matla e be le hona hee o tlo kgannang batho hobane wa ho re kenya kotsing.

Se se bakwa ke hore, bakganni ba di-taxi ba itjwetsa hore tsela ena e re tsamayang ho yona hore ke ya bona. Bakganni ba di-taxi ho hloka hore ba bewe fatshe, ba jwetswe hore ba tlohele ho kgerisa bakganni ba bang ba dikoloi ha ba tsamaya mona tseleng. Ba tlohele ho ba etsa jwalo hobane ha wa loka ho hang rohle re tshwanetse hore re tsamaye mona tseleng ka kgotso ho sena dintwa.

Ke ikutlwa hore mmuso wa rona o tshwanetse hore o hirele maqheku a rona bese, le ha ekaba e le ngwe hore ba kgone ho phetha mabaka ka yona bese eo. Ba kgone ho ya dingakeng, ba kgone ho ya kgola grant kapa ho ya dipetlele se maqheku ba tshwanetseng ho se etsa feela, ke ho ngodisa fatshe hore mabaka a bona ke eng.

Ke bona ho palama di-taxi e le yona ntho e leng hore o tla e sebedisa ho ya mosebetsing. Hobane ho palama di-taxi, e le wena o ipolokela tjhelete ya hore o ka bo o tshela mafura a mangata koloing.

Nna, nka reka taxi hore ke ba tsamaise ka taxi hore ke ba nke ba le bangatanyana. Nna nka ba isa mane Klerksdorp mo e leng hore ke museum teng, ke ba bontshe hore ka nako yane ya apartheid batho ba ne ba phela jwang. Ke yona poleke e leng hore ke tla ba isa ko ho yona, hobane mona ho rona Klerksdorp ha hona moo ke tla ba isang teng.